Mna ndithanda ukuhlala nosapho lwam ngawo wonke amaxesha am ngoba kaloku abantwana bam bancinci, kwaye kungcono ukuhlala nabo then ukuhlala nabahlobo. Awuyazi uba ungadibani nantoni pha ngaphandle. Kungcono ndijonge nale ndijongene nayo apha endlini then uba ndibe ngaphandle.

Xa ndidibene nabahlobo bam, xa sinemali, siye sidibanise imali, gqiba siziyele elwandle, siyobethwa ngumoya, siqubhe, sose nenyama, sisele into yokwehlisa, sifote nokufota, siphinde sifundisane ngeendlela zokuphila ezibalulekileyo emhlabeni, siphinde sifundisane nangeLizwi leNkosi.

Mna ndiyavuma ukuba abantu benza imisebenzi yokuzonwabisa abayithandayo, baphila ubomi obupheleleyo. Ukukhetha umenza bazive benesimo sengqondo esihle, kwaye oku kukholeleka kwingxaki ezincinci zemfalo. Kugcwalisa abantu ngovuyo, kwaye umphakathi banaso nesisombululo esikhethelekileyo kumsebenzi wabo. Ngaphezulu le yenza umphakathi ube nobudlelwane obuhle phakathi kwabantu.

Inkokheli yoluntu ndingacebisa ukuba abantu abatsha bangonwabisa, engabanceda bahlale besempolweni ngokakasa imicimbi efana nemidlalo, ii-workshops zobudala, okanye intlanganiso zokufunda, ukudlalela imidlalo yokukunceda, okanye kanjalo nemicimbi yemidlalo yeqela. Kunganika ela bejolise kunye nokuwanceda amanye njengokwenza umphakathi okanye ukuhamba kwiindawo zemveli. Kugcina ingqondo ibalulekile, kugcina umoya opholileyo, kwaye kukhulisa umdlalo.

Molo, mhlobo wam. Ngaba niyazila okumhle okusoloko kulula. Ndifuna ukwabelana nani ithuba elikhulu lokwakha umphakathi ophilayo noluncedo. Nakhulu eminyakeni ethu, sithanda ukufumana izwi lethu, kwaye siliqela lombhoxo lolutsha, sithanda ukunceda.

Molo, mhlobo wam. Ngaba niyazila okumhle okusoloko kulula. Ndifuna ukwabelana nani ithuba elikhulu lokwakha umphakathi ophilayo, oluncedo nakhulu. Eminyakeni ethu, sithanda ukufumana ilizwi lethu, kwaye siliqela lombhoxo lolutsha, sithanda ukunceda.

Ukukhwela intaba ngumsebenzi omhle kakhulu ukuzonwabisa, ukuphuma emoyeni opholileyo, konke kuba kuphuculwa impilo yethu. Ndiyavuma, ndingathanda ukuhamba nomhlobo wam ukuze sibe nentsuku ezimbini okanye intsuku ezimnandi, kunye nezikhumbuzo ezilungileyo, ukuxoxa, ukudla, nokonwaba ngale midlalo imalungiselana nokwenziwa lolu hambo lwethu.

Ewe, ukhona umdlalo endithanda ukuwubukela nosapho lwam. Umdlalo lo egama lawo ubizwa ngethunga, umdlalo ofundisa ngokukhulisa amawele, okanye impilo yamawele ukuba injani.

Ndiyavuma ukuba ndingakhetha umthetho omnye enokususwa kwibhola yomnyazi, ndingakhetha umthetho ophathelene ukudlala okungakanani. Umthetho okhuselekayo unika umgibele i-twenty-four second ukuze akwazi ukuvumelana aphathayo. Ukuba sithatha lo mthetho, sinokwandisa umgangatho wobuchule bokudlala, siphucule ubunxiphelo bemidlalo, kwaye sinike abadlali ithuba lokuqhuba imijikelo emidisiso enzulu.